Tsireledzeo ya khavhishi ni tea u a dza seila nṱha ha khavhishi uri dzi songo vhaisala nga mufhiso.

Mitshelo ine yavha yo vhewa kha dzi thini i a kona u fhedza tshifhinga tshilapfu. Mara yo o miswaho i fhedza tshifhinga tshilapfu u fhira yo vheiwa ho kha dzi thini.

Ee vha dzhiela nzhele zwa vhulimi ngauri miḓini minzhi afha hune nda dzula hone, vha na dzi ngade nga murahu ha dzi nnḓu.

Dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha, ya tshilimo nga uri hu vha hu na dzi mvula nnzhi dzi mvula dzi thuso hudza khavhishi.

Waini dzi a kona u mannḓafhadza ikonomi yashu nga uri vha mashango ḓavha vhavha vha khou dzi renga fhano nga tshelede ya nṱha.

U puḽana ndi zwa ndeme uri vha kone u ḓivha uri ndi tshifhinga tsha u ṱavha zwimela zwifhio, hone vha zwi tsireledzisa hani uri hu vhe na mbuyelo ya vhuḓi.

Ee ndi a i ḓivha ndi u ṱavha zwimela zwi sa fani tshifhinga tshoṱhe khalaṅwaha iṅwe na iṅwe.

Ndi takalela maafukhada, miomva, zwiṋerengisi, maswiri, mabvani, zwikavhavhe na zwienge.

Vha nga vhuyelwa zwavhuḓi nga maanḓa ngauri vha ḓo vha vha khou ḓivha ku wanele kwa zwiḽiwa uri vhasongo lala vha na nḓala.

Hai ndi vhona unga a si a khwiṋe ngauri a si vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo wana magavhelo, hu na vhaṅwe vhane vha khou ṱoḓa zwa vhukuma vhukuma mara vha ḓo fhedza vha songo a wana.

Ee malwadze a no nga mukhushwane wa khuhu, u ya kona u vhulaya dzi khuhu u ya kona u fhirela na kha muthusi wadzo.

Ndi bovhola vha ya ita bovhola ngayo vha ya ita na mukusule wa phuri nga yo.

Ndi ṋama ya tholo ndi ṋama ya kholomo ndi ṋama ya ntsa nga maanḓesa zwipuka zwono bveledza ṋama tswuku.

Sanifuḽawa ndi ya ndeme nga maanḓa, sanifuḽawa i bveledza mapfhura a u shela mirohoni a u bika ngao.

Khaedu yo vha hone nga musi wa muḓalo, ho kumbuludziwa zwimela zwe zwavha zwi ngadeni zwo nwela khothe. Zwo sia vhashumeli vhanga vha songo hola ngauri ho vha hu si na mbuyelo yo iteaho.

Vhulimi vhu a thusa nga maanḓa kha u isa mishumo vhathuni nga uri mitshini ya mabulasini i shumisiwa nga vhathu vhathu vhane vha tea uita dzi khaṋo.

Hai ngauri nḓirivhe dzi ṱoḓa u liṅwa dzi nnzhi, dzi ṱoḓa fhethu huhulu uri vha kone u dzi isa fhethu ho no itiwa dzi waini.

Ngowa ndi ḓivha uri dzi a bikiwa dza ḽiwa dzi a shuma sa dizethe hone dzi a rengisiwa vhathu vha a dzi renga.

U fuwa mbudzi a zwi dini zwo leluwa arali una fhethu hune wa nga dzi vheya hone. Mbudzi dzi a kona u tshila fhethu hune ha vha na mutsho i si yone.

Mushonga une wa ḓivhesiwa ndi muembe u tou u vhilisa wa u shela kha sipurei.

Tshithu tshine ndanga thoma u ita ndi u ita ḓaraṱa ya fentsi yo khwaṱhaho i ne a dzi nga ḓo kona u pfotsha.

Ndo no zwi vhona zwi kho itiwa nahone ndi zwavhuḓi nga maanḓa, sa ezwi zwi tshi ita uri kholomo dzi vhe dzo tsireledzea.

Waini i thomiwa u limiwa nga nḓirivhe hu to fulwa dzi nḓirivhe dza ya dza tshekekanyiwa vha ya vha tswodzwa maḓi.

Khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi fhethu ho u vhetshela maḓi, na fhethu hune mvula wa ḓo dzi maḓi wa ḓo a wana hone.

Mitshelo ine ya thusa ndi miomva, maapuḽa, mapiere, zwienge na maafukhada.

Vha lungise mavu hutshe na tshifhinga vha tshi tsheke musi vha tshi tshi shela maḓi vha songo tshi shela maḓi lunzhi lunzhi.

Ndi nga tupula zwimelwa zwanga nga uri fhethu he nda lima hone a si fhethu hanga.

Ndi nga lima phonḓa ngauri ndi tenda uri asi vhathu vhanzhi vhono dzi lima, ende dzi a ḓifha so zwi dzi a konḓa u wanala.

Dzikhaedu dzine vha vha nadzo ndi u swikelela mimakete hune vhathu vha ḓo teya uri vhathu vha shango vha to ya vha tou renga hanengei zwa balelwa u fhela.

Unga vha ṱuṱuwedza nga u vhafha zwiḽiwa na zwithu zwishumiswa zwine vha tea u zwi shumisa.

Ee ndi zwa ndeme uri vha kono u vhona thaidzo i saathu endelela, sa vhunga dokotela hu mushumo wawe.

Zwi ḓo khwaṱhisa zwa vhulimi nga maanḓa ngauri vhathu vhane vha ḓovha vha kho ita zwa vhulimi vha ḓovha vha na nḓivho na tshenzhemo vho zwi wanaho magudedzini.

Ndi khavhishi ndi sipinatshi ndi mutshaina ndi phuri na delele.

Mango mahayani vha a a ḽa, mango a ya rengisiwa mango a ya a ita dzi dzhusi na dzi khoḽuḓirinki.

Rooibos ndi ya ndeme ngauri i rengisiwa na nnḓa ha mashango vhathu vha nnḓa ha mashango vha i takalela ngauri iya ḓifha.

Ndi nga ya nda ṱoḓa thuso kha vhathu vha zwiimiswa zwa Department Of Agriculture nda ya na maḽoyarani.

Rabulasi u tea u dzhiela nzhele uri nguluvhe dzi tea u dzula dzi na maḓi, tshitumbani uri dzi tshi pfha mufhiso dzi soko dzhena.

Mvelele dzavhuḓi dzine dza vha hone ndi uri zwiḽiwa vhathu vha zwi renga nga mitengo ya fhasi vha tshi renga kha vho rabulasi vhaṱuku.

Ndi u to dzula wo ḓadza mafagi na mathange zwifhinga zwoṱhe uri maḓi a songo shotha.

U khombo nga maanḓa nga uri a nga fhedzisela a tshi vho vhulaya kholomo nga u i bvisa malofha manzhi.

Zwi fhungudza uri hayani a hu tsha rengiwa miroho zwi amba uri tshelede ya miroho ivha yo bvisiwa kha gurozari.

U to thoma wa dzudzanya mavu, a vha a vhuḓi wa shela thanga na manyoro wa dzudzanyela zwavhuḓi.

Ee yo fanela ngauri vhaṅwe vha tea u guda haningeyi mushumoni sa izwi vhasina expiriyoni tsha u shumela masimuni.

Zwifuwo zwi a fariwa nga malwadze, zwa fhedzisela zwitshi kho lovha zwiṅwe zwa fhedzisela zwi tshi khou onda zwavha zwi kho balelwa na u vha na vhana.

Sipinatshi a tshi ṱoḓesi maḓi tsha wanesa maḓi tshiya vha tshiṱuku a tshi aluwi, khavhishi ya hula ina zwivhungu nga ngomu wa tshika wa wana nga ngomu isina tshithu i mashika.

Zwine vhorabulasi vhaṱuku vha nga ita ndi u dzula vha na zwi ramba uri zwiṅwe zwa nga tshinyala ndi u ṱavha zwiṅwe.

Ndi vhona unga vha vha vha tshi khou vha funza zwone, ngauri vha ya vha itisa zwithu zwine vha nga khwiṋifhadza nga hazwo ndi u vha itela dzingade haningei magudedzini.

Muthu a tshi ṱoḓa u ṱavha muxe nga thanga u thoma nga u lima mavu, aya a shela manyoro awe a kona uya a shela thanga dzawe.

Zwithu zwe vha shanduka kha vho ndi uri, vho ḓo thoma uvha na tshelede vha renga na goloi ya tshi tshimbidza ya miroho.

Ee hu na muthu wenda ndi tshi khou muḓivha, ovha a na thaidzo ya zwidzidzivhadzi kha zwifuwo zwawe zwo vha zwi tshi kho vhaisa.

Arali u tshi ṱoḓa mavu u toya wa humbela tshipiḓa musanda, musanda vha kona u ṋangela.

Ee yo fanela ngauri i a sumbedza vhorabulasi, zwithu zwoṱhe zwine vha fanela u ita arali vha kho khakha.

Arali vhashumi vha tshi khou shuma vha na pfumbudzo ye vha i wana vha shuma zwavhuḓi, vha tshi khou ita mushumo wavho nga ngona zwo teaho.

Ndi vhona i songo tea ngauri i kho ḓuresa ende kholomo dzo ḓalesa fhano Afrika Tshipembe.

Ndi nga ṱoḓa goloi nda tshimbila ndi kho dzi rengisa na shango na vhathu vha tsini.

Ndi zwa uri a ya thusa kha u lafha dzi zwiliṅwa zwa mabulasini uri zwi kone u aluwa zwi na mutakalo.

Zwino masipala u tea u thoma u fha vhathu vhane vha kho ṱoḓa uḓi thomela zwa vhu bulasi luafhulelo nyana.

Ndi nga to uya haningei khavho u ṱoḓa thuso, ngauri ndi nṋe ane nda khou ṱoḓa thuso ndi ṱoḓa uvha na mvelaphanḓa ndi nga to ya khavho.

Ndi khalaṅwaha ya Nyendavhusiku hune hu dzula hu khou na mvula ngauri mirambo i ṱoḓa maḓi tshifhinga tshoṱhe.

Khaudi dzine ravha nadzo ndidza maḓi, uri maḓi ri tea u shela mara ri kho vhavhele ri kho u vhavhelela na u lugisela mavu zwavhuḓi uri zwikone u hula zwavhuḓi.

U kala kushelele kwau kwamaḓi ngauri washela maḓi manzhisa zwi afa, wa sa shele maḓi naluthihi, zwi afa.

Ndi zwandeme u ṱuṱuwedza na u tikedza vha-fumakadzi kha zwa vhulimi uri vha kono u thusa miṱa yavho hune vhanga thusa ngayo kha zwa masheleni na kha zwiḽiwa.

Ee, ndono ḓi wana, u thoma nga u lima nga dzembe kana nga ṱereṱere wa vula dzi rou wa vula dzi rou waya wa shela wa hasha gurowu yau ine wa kho ṱoḓa u ṱavha yone tsimuni waya wa fafadzela nga maḓi.

Ndi u fhaṱa dzi nnḓu mabulasini uri vhashumi vhono dzula kule vha kono u dzula henefho na vha sa ṱoḓi u tshimbila ḓuvha na ḓuvha vha dzule hanefho bulasini.

Vhashumi vhatea u ambara maseila vha ambara namagondolo namabutsu, miroho ine iya swa nga ḓuvha kana ya vhulawa nga mvula iteya u ambadziwa dzi saila.

Uri u shumise peṱirolo ṱhukhu ndi u hira vhashumi vhanzhi na u shumisa zwithu zwo nonga madzembe kha u lima.

Dzi ḓorobo vhanga thusa dzithandela dza vhalimi nga u vhafha masheleni asigathi uri vha kone u swikelela dziṱhoḓea dzavho dzine vhakhoudziṱoḓa u bveledza zwiliṅwa.

Kiḽina ithu ikhakhisa vhashumi ngauri arali ihone, vhashumi avha koni ushuma, iyavhulaya na zwiliṅwa.

Avha dzhiyeli nnṱha vhundeme ha vhulimi vha a zwi nyadza vha zwi vhonela fhasi, a vhana ndavha nazwo ngauri avha ḓivhi uri ndi zwone zwine zwa thusa ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe.

Mvelele ayi tendi uri vhafumakadzi vha ite zwa vhulimi, i tenda uri vhafumakadzi vhashuma mishumo ya miṱani vha kho ṱhogomela vhanna ndi vhone vhono ita zwa vhulimi.

Arali mutsho usi wavhuḓi muthu uya tshintsha zwine a kho ṱoḓa u ṱavha zwone a ṱavha zwine zwa ḓo ṱoḓea wonoyo mutsho une wakho itea.

Zwiḽiwa zwiya bvisa dzipfushi dzamusi huna kiḽima zwabvi zwa shela pfushi iḽa mavuni ine uḓo zwiliṅwa zwisitshena pfushi.

Ndi uto vhidza vhathu vhane vha kona uzwi lugisa vhane vhapfi dzi theknishiyen uri vhaḓe vha vhone mathada a mitshini iyo vha i sevise na u i sevisa uri ishume zwavhuḓi.

Ee, u gonya ha mitengo na zwivhaswa zwono ita uri ndi litshe mushumo ngauri mishumo ya vhulimi yovha yo ḓalesa na hone and zwivhaswa zwo vha zwi khou ḓura hovha husina mbuyela murahu.

I thithisa uri zwimela azwi huli, zwivha zwiṱuku, iya thithisa na kha u vhulaya zwimela.

Ee, ria kona u alusa phonḓa, ri alusa nga tshilimo ngauri phonḓa dzi ṱoḓa ḓuvha adzi ṱoḓi nga tshifhinga tsha mvula.

Zwi a dzula arali zwisa kho shumisiwa kha iṅwe khala ṅwaha zwi shumiswa zwiya rosa wateya uri u tshi vho ṱoḓa u zwi shumisa wa zwi vusedzela ngau zwi rengela dzi parts na dzi oil.

Nnḓu dzo ḓoweleaho dza vhashumi ndidzi one rumu dzine dzavha dzo itiwa ngama zennge na nnḓu dzine dzavha dzofhaṱiwa nga mabulannga.

Vhafumakadzi vha thivheliwa nga zwithu zwononga masheleni, na fhethu sa izwi mahayani zwi tshi konḓa u fhiwa vhathu vha vhafumakadzi bulege ya u ita zwa vhuimi.

Zwi thusa nga maanḓa u langa zwiḽiwa nga tshifhinga tsha kiḽima ngauri zwivha zwi kho thusa uri vhathu vha safe na nḓala husongo vha na tshifhinga tshine zwiḽiwa zwa ḓo shotha muṅwe na muṅwe a kono u wana zwiḽiwa.

Vhashumi vhaya balelwa u swikelela maḓi ngauri maḓi a na muḓagasi zwiya ḓura, nahone maḓi uri vha a wane vhanga wana maḓi ane vha kho tea u a shumisa a maḓi a mulamboni muḓagasi zwiṅwe zwifhinga u a ṱuwa for tshifhinga tshilapfu vhabalelwa u lugisa vhathu vha ha muḓagasi.

Vha zwi fhungudza ngauri a vha tendi vhathu vha tshifumakadzi vhatshi ita zwa vhulimi, nahone vhathu vha tshifumakadzi vhaya tsikeledziwa uri vhashume mishumo ya mahayani fhedzi naya nḓuni, zwa vhulimi zwitendeliwa kha vhathu vha vhanna.

Ndi mbekanyamushumo dza uguda zwithu zwa vhulimi mbekanyamushumo dzo uri ngauri dzi ḓovha dzi tshi kho vha thusa kha uri vha vhe na tshenzhemo yakha vhulimi.

Jungle oats i itiwa yo nga mavhele ivha yobva kha mavhele oto gayiwa jungle oats ivha yoto ṱavhiwa.

U tshinyala ha vhuendi zwo ita uri zwiliṅwa zwine zwa kho tea uṱuwa zwiya siṋa zwa tshinyala vhathu vha vha vhana ndozwo ngauri vho balelwa u zwi isa mimakete u zwi rengisa.

Ndi lugisela nga u ugwa mavu nditshi kho a lugisela nda renga na dziphaiphi uri ndi kone u sheledza zwavhuḓi.

U teya u ḓivha uri fhethu hune wa kho u ṱoḓa u lima hone ndi hungafhanani, wa ḓivha na zwauri u kho u ṱoḓa u lima mini uri u tshi ṱoḓa vhashumi u ḓivhe na tshenzhemo uri u kho ṱoḓa vhashumi vhare na tshenzhemo ifhiyo.

Zwiya thusa nga maanḓa ngauri uya ḓivha uri u kho tea u lima tshifhinga tshifhiyo tshi sathu swika, zwi thusa nanga uri uya ḓivha uri u kho tea u lima zwimelwa zwifhiyo zwi thusa na nga uri uya ḓivha uri ndi tshifhinga tshifhiyo tshine wa kho teya u kana.

Vha zwikolo vhanga ita dzikholedzhi dza agiriki uri vhaswa vha gude nga zwa vhulinṅwa nadzi yunivesithi dzinga neya vhaswa dzikhoso dzadzi agiriki ngauri zwazwino dziya konḓa u wanala vha ita nadzi kholedzhi dzavho.

Zwikwama vhashumi vha mabulasini nga nḓila isi yone nga uri muṅwe u ḓovha a kho upfa uri muṅwe ndi wandeme kha muṅwe, muṅwe a shuma asa funi a ita uri mushumo u salele murahu ngauri u khopfa asina vhundeme.

Mushumo une wanga itiwa ndi uri vha shumi vhabulasini vha rengeliwe zwiambaro zwine zwa tea u shuma ngazwo mabulasini zwono nga mabutsu mawekisuthu na magondolo.

Khaedu dza vhashumi dzo ḓalesa ngauri unga wana vhashumi vhare na gunwe vhono tswa zwithu zwau hanefho bulasini kana vha zwirengisela muthu hanefho bulasini vha dzhiya tshelede iwe vha ufha ṱhukhu.

Tshaka dza mbeu dzi teya u kiḽiniwa dza pendiwa uri dzi sa siṋe uri dzi vheiwe zwavhuḓi nga tshifhinga tsha kilima.

Ee, ndono vhuya nda sedzana na tshifhinga tsha u shuma vhashumi vhaya konḓa vha u shuma bulasini nga uri vhashumi vhane vha vha vhahone ndi vhashumi vhane a vhana ekspiriyoni tsho u shuma mabulasini uḓo wana vhathu vhashumi vhane u kho teya u thoma ngo vha gudisa mishumo ya bulasini.

Zwi bva kha uri muthu u kho ṱoḓa u ita mini. Mithenga iya laṱiwa kana vhaṅwe vha ya dzhiya vha ita dzi decoration ngayo vhaṅwe vha a rengisa.

Kanzhi zwi dzhia tshifhinga tshingafhani u ṱhukhula khuhu. Nahone ndi zwifhio zwine zwa sumbedza uri mushumo wo itwa zwavhuḓi.

Lukanda lu u lu vhenga zwavhuḓi nga lufhanga u songo dzhaya nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Waya wa lu anea ḓuvhani uri lu ome.

Lukanda lwa tshifuwo luya omisiwa lwa shuma sa methe. Kana lwa shuma sa decoration nga ngomu nḓuni kana lwa shuma sa methe kha tshidulo.

Ndi zwandeme u wana mufhiso wo teaho musi utshikho ṱhuvhula khuhu. Ngauri ha fhisesa ṱhu khuhu khuhu i kho ḓo bikea hu ṱhuvhula ya vha i khou bva na lukanda.

Mafhi a vheiwa zwiduduni nḓuni hune ha rotholela uri a dzule tshifhinga nyana tshilapfu.

U ṱhogomela mutakalo ngauri utea uvha wo ambara magiḽafu na mabutswu na zwiambaro zwino thivhela uri malofha adzule.

Ee huna vharaḓo vhane vhavha na vhutsila lune ndi kale vha tshi khou zwi ita zwa u ṱanzwa lukanda na u vhamba mikumba.

Ee vhathu vha kale vhane vha bvisa lukanda. Vhaya ya madangani vhatshi gudisa fhethu hune ha vha hu tshi khou ṱhavhiwa.

Ee huna dzi mvelele nga zwifhinga zwa musi huna zwithu zwa dzi mvelele. Zwononga zwa dzi hogo huya ita hutshi ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi uri vhathu vha ḽe.

Miṱa ine nda dzula hone vha ṱhukhula khuhu nga lufhanga. Vha i tshea kha mukulo vho i kanda na maphapha.

Ee zwi amba uri muthu ane avha akho rengisa makumba uvha a kho kona u ṱunḓela muṱa wawe.

Maga a u bvisa lukanda lwa mbudzi ndi u thoma wa i ṱhavha wa i vhulaya mbudzi. Wa wana muthu a ḓa wa u farela wa i thoma nga i tshea straight. Wa wana muthu a ḓa u farelela wa kona u i vhaḓa.

Ndi u panga kholomo dangani. Wa i paraga nga madanda uri isi kone u muva wa ḓa na tshibakete wa i hama.

Ho ṱhukhula khuhu zwo leluwa ndo dzhia khuhu na lufhanga. Nda ya tsimuni nda i kanda milenzhe na ma phapha nda i panga lufhanga. Ndi tshi fhedza nda i ganamisa uri i shuluwe malofha.

Hahashu ho vhuya ha ṱhavhiwa mbudzi. Nda wana uri magulu a dzula fhethu haho kha tshithu tshitshena. Hune havha huna zwithu zwinopfhi muswane.

Nḓila dza sialala dza u vhulaya zwifuwo ndi zwauri zwifuwo nga nnḓa ha dzi khuhu zwi tea u vhulaiwa nga vhanna. A i ngo tea u lila wa mbudzi kana kholomo kana nngu dza sombiwa mutshila vhathu vha fhedzisela vha khou lwala thumbuni arali vho zwiḽa.

Ṋama i isiwa botsharani ya ya itiwa zwipisi zwipisi ya fhungudziwa.

Maga ane a tea u dzhiiwa ndi a uri vhathu vhavhe vho vhofha zwifuwo nga thambo. Ngauri vhanga balelwa uyi vhulaya nga lwo thoma i ḓo dina.

Vhaya wana zwipuka zwi na mitsiko zwavha zwisa kho hamea. Zwisa kho bvisa mafhi kana vha wane mafhi a hone asa shumisei ana tshitzhili.

Mbilahelo ndi dza uri khuhu i tshi ṱhavhiwa i tea u ganamisiwa uri i bvise malofha oṱhe. Uri malofha ayo asingo gammba muvhilini.

Vhalimi vha ṱangana na khaedu ngauri vha balelwa u vhofha dzikholomo. Uri dzi ime fhethu nthihi vha kone u dzi ṱhavha.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo vha wana uri vhavha vho bvisa lukanda. Vhamboḓi vhavha vhakho bvisa na ṋama hafhedza havha khaedu ya tshifhinga. Ngauri ubvisa lukanda zwi dzhia tshifhinga ngauri zwiṱoḓa vhudele.

Maga ane vha a dzhia ndi a uri vha dzhia zwipuka vha zwivhea dangani. Vha zwi thivha nga matanda uri zwisa tshi tshimbile tshimbile vha ambara magiḽafu vha ambara na apron.

Mushumo une wa itiwa hune ha vhulawa zwifuwo. Ndi zwa musi hu tshi kho luvhedziwa u luvhedziwa ndi ha musi hu tshi kho ho lovha muthu.

Vhugudisi vhuthu vhune muthu utea uvha naho ndi ha uri utea uvha akho ḓivha fhethu hune a khou teyo diya hone. Uri kholomo kana tshithu tshine a khou ṱoḓa u vhulaya tshife. Ngauri arali a gedzha tshi ḓo rungekanya vhathu kana tsha shavha.

Vhutsila vhune ha tovha na muthu utea uvha una vhutsila ha zwanḓa na ha u konḓelela muthu avhe a na mbilu khulwane.

Zwithu zwishumiswa zwine zwa vha hone. Ndi lufhanga, ndi ndishi, ndi vhathu vhane vha vha kho ṱoḓea uri vha farelele.

Zwithu zwishumiswa zwine zwa shumisiwa kha u hama vhuponi hanga ndi kilipara, ndi zwibakete, ndi magiḽafu.

Lukanda lwa zwifuwo azwi fani na lwa khuhu. Khuhu ito ṱhuvhiwa fhedzi lukanda lwavho lwa vha kiḽini. Nga afha dziṅwe dzi kholomo na dzi nngu na dzi mbudzi dzi tshi tea uto bvisiwa lukanda ngori lwo khwaṱhesa.

Mafhi zwakale ovha a tshi vheiwa kha zwidongo. Kha dzi bodo zwa zwino mafhi a vheiwa dzi firidzhini uri a dzule tshifhinga tshilapfhu.

U ṱhukhula khuhu khuhu azwi dzhii tshifhinga ndi u to i kanda maphapha na na milenzhe. Wa ṱhukhula mukulo wa I sedzisa fhasi uri i bvise malofha. Waya wa i vhilisela maḓi wa ṱhuvhula wa i ṱanzwa na nga maḓi o rothola. U tshi fhedza wa hamula mala wa i ṱhukhulela wa hamula mala.

U bveledzwa ha mafhi ndi zwandeme ngauri mafhi a na phurotheini a ita uri marambo a khwaṱhele muvhilini.

Vha zwi bvisa zwi tshi yo ḽisiwa zwi sa ḽe na vhaṅwe zwa sala mabulasini vho zwi valela.

Vha hama kholomo kana mbudzi nga u vhavhalela. Ngauri vhaya zwiḓivha uri arali vha i hamesa vhavha vhatshi kho i tambudza nga zwa mutakalo.

Vha ita uri mafhi avho o kunakisea nahone vha a vhea fhethu ho tsireledzeaho ho khudano.

Vhathu vha funa u hama nga mitshini. Ngauri zwi si vha vhulungela tshifhinga na tshelede.